Ndingaziva ndikhathazekile kwaye ndiqumbile kuba imali yam ihambe ngaphandle kwesizathu. Le datha ndiyithengayo ndiyayidinga kakhulu ukuze ndikwazi ukwenza izinto ezininzi. Umzekelo umsebenzi wam kunye nokuxoxa nabahlobo bam. Ukuphelelwa yidatha kungatsho ukuba ndingakwazi ukwenza izinto endizithandayo.

Ndigumntu osebenzisa idatha kakhulu. Inoba umyinge wam uya phaa ku-one gig uyokuma ku-three ngosuku. Umsebenzi endiwenzayo ngedatha kukuxoxa nemiyalezo kwi-internet ezinkundleni zokuxhumana, iintlobo ezinjengeeFacebook, Instagram, TikTok nokunye. Ukubukela iividiyo kuYouTube nakuNetflix kusebenzisa i-intanethi, ukwenza umsebenzi wam, idatha yam ukuba ndifuna ukufaka iifayili ezinkulu idatha yam iyaphela. Ngamafutshane, ukusetyenziswa kwedatha yam kuxhomekeke kakhulu kwizinto endizenzayo ngosuku, ukuba ndenza izinto ezinomsebenzi omkhulu idatha yam iyaphela.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ngaphandle kokulindela kwaye ingxaki yokuphelelwa yidatha ngaphandle kokulindela yingxaki enzima kakhulu, ujongana nesizathu sokuba idatha iphelile, izinto endizenzayo ngosuku andikwazi ukuzenza. Umzekelo, andikwazi ukungena kuTikTok, kuYouTube nakuNetflix, andikwazi nokuthumela ii-files zam endizithumelayo ngosuku.

Ibhalansi yedatha yam ndiyijonga rhoqo ngoba ndisebenzisa i-intanethi yonke imini. Ndiyenza kakhulu ekuseni phambi kokuba ndiqale umsebenzi wam okanye ebusuku phambi kokuba ndilale. Ukujonga ibhalansi yedatha rhoqo kuyanceda ukuba ndikwazi ukulawula umsebenzi wam nedatha yam. Ukuba andiyijongi ibhalansi yedatha yam rhoqo idatha yam ingaqhuma ngaphambi kwexesha, oku kungandishiya ndingakwazi ukwenza izinto ezininzi. Umzekelo, umsebenzi wam kunye nokuxoxa nabahlobo bam.

I-gigabyte enye ayindoneli ngenyanga ngokuba iinto endizenzayo zinintsi, umsebenzi wam uneefayile ezinintsi endizithumelayo ngosuku. Ndiye ndibukele noNetflix, uYouTube, uTikKok, ndingene nasezinkundleni zokuxhumana, uFacebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn. Ndiye ndenze nezinye izinto nge-internet, igigabhayithi enye ayoneli neveki, iphela msinya.